Ke nahana hore ha ka qala pele a lebelana le hore na polasi ya hae e bolokehile le basebetsi ba yona na ba bolokehile tlase ho yona? Mme hape a kgona le hore a tle a file yona account-o bankeng yona eleng hore wa e sebedisa. Teng moo a tla save-a dintho tsa hae hore mohlang a tobanang le mathata, a be a tseba na hore o balehela hokae?

Ke tlo tlameha hore ke tle ke fuputse kapa hona ho batla ba eleng hore ba sebetsa ka polasi kapa hona ke beng ba polasi, ba tletseng hona ka bohlale le bona bo .

O tlilo qala pele hona ka ho beha lesheleshele la hao setofong. Mme kamora moo o bo tshole, o bo o emele hore botle bo fole. Ka morao hore botle bo fole, ke ka hoo jwale o o kopanya le metsi ona a fofo, o badubudukanya. Ha o qeta moo o be o tshela mmela wa hao, o duba, o duba ebile o fuduwa ho fihlela ho kopana. Ebeneng ka morao wa moo, o kwahe kwahela ka dikobo hore o tle o tsebe hore o futhumale. Ebeng hee ka mora moo ha bo se bo qala bo bela, ebe o ya bo tlhotlha.

Kene ke founela kantorong ya mmuso hore ke tle ke kenye tletlebo ka tse ding tsa dipolasi tseo ke tsebang basebetsi ba teng ba sa fumantshwe nako ya ho phomola ha ba ntse ba sebetsa. Mme sena jwale se qetella se ba hatelletse haholo, ba sa kgoneng le ho phetha mosebetsi ka bohlweki le ka makgethe. Kene ke kenya tletlebo ena hore kantoro ya mmuso e tle e phakisetse hona dipolasing tsena hore e tle e shebantshane le yona taba ena hore bona basebetsi ba tle ba fumantshwe nako ya ho phomola.

Ke nahana hore ba tle ba bone hore na ke di-mushroom-o tse feng tse neng di jowa le tse neng di sa jewe? Bane ba di qhalakanya fatshe, ebile ba sheba ho ya hona ka mmala hore na ha ena le mmala o motsho e loketswe ho jewa na? Ha e se na mmala o motsho ya jewa.

Ho ka ba le ditlamorao tsa hore tse ding tsona tse lemuweng masimong, di kekebe tsa kgona ho hola ka bo nako. Ebile tse ding tse hotseng di ka qetella di senyehile kapa hona di utlwile bohloko ka taba ya hore ha di ya hlokomelwa.

Ka pono ya ka, ke nahana hore poone e hatseditsweng ebe lokisetswa hore e tle kgone hore e silehe ha bonotjwana ntle le ho kopana le mathata. Le hore e silehe ka tsela e tlametseng hore e silehe ka yona.

Dijalo tsa ka di batla mobu ona o bonolo. Hoba jwale ke dijalo tsona tsa ditlamatlama tse fanang ka bophelo, mme di matlafatsa le masole a mmele.

Tjhehe, ha ke tsebe letho ka mofuta oo wa ho nehela le hore na o sebetsa jwang?

Thatohatsi ya ka ya dijo tse omisitsweng ke le ngangajane. Ke tseba hore ha le omiswa, batho ba kgale bane ba le ala fatshe, ba le phutha-phutha, ba le beha letsatsing hore le tle le tsebe hore le omiswe ke mofuthu kapa hona motjheso o tswang letsatsing ele ho monya metsi hare ho ona.

Lenaneo la temo moo o ka fumanang boitsebiso bo eketsehileng teng ke Google. Eo yona eleng hore ke platform-o e re neyang tsebo ka tse ngata tseo re hlokang hore re tle re tsebe ka sona. Mme bohlokwa ba yona ke hore e kgona le ho manollela dintho kapa taba eleng horeng o batla hona boitsebiso bo eketsehileng ka yona.

Mekgwa e nepahetseng ya ho boloka dipeo di le boemong bo botle ke hore o phele o di nosetsa ka metsi ona a lekaneng hore di tle se ke hona tsa fumanwa di sesa ka hare ho metsi. Le hore hape o di sireletse hore di se ke tsa otlwa hona ke letsatsi, difefo kapa yona pula haholoholo.

Ho hlajwa ha diphoofolo hore thusa hore re tle re kgone hore re fumane dijo tsa hore hona re tle re tsebe ho aha masole a mmele. Le hore re dule re le hona maemong a lokileng mmeleng ya rona. Le hore re phele letsatsi ho tswa le letsatsi ho kena.

Dikolobe e ka tloha ele diphoofolo tse tsebisahalang kapa di bonwa ele diphoofolo tse ditshila. Empa feela hona re sa lemohe hore theko ya teng ke e hodimo haholoholo ebile le nama ya teng e ratuwa ke batho. Ka hoo, motho o ka kgona hore oe ruele tsona, mme o di rekise jwalo ka leruo la hao hore o tlo tsebe ho etsa tjhelete.

Seo ke se jalang se bitswa canola. Hore ke tle ke kgethe hore ke se jale, ke hore ke setlamatlama se leng horeng se bohlokwa haholo mmeleng wa motho ebile se fana ka matlafatso ho masole a mmele mmoho le ka hare ho kelello ya motho. Hore a tla dule hona a kgonne hore jwale a tle a focus-e dinthong tse ding tsa tla kgona hore a tle a tsebe ho tswellisa pele bophelo. Mme a hole ka bophelo bona bo hlasibulohileng.

O ka kgona hore o itjalle yona mekopu. O ka kgona o itjalle le sona sepinatjhe, dihwete mmoho le ditapole le dinahwa.

O ka kena le mofuta wa hore diphoofolo tsa hao di tle di dule hona di entuwa ho di sireletsa hore di se ke tsa amuwa ke a mang a mafu hore di tle di kule. O di ente ho re di tle di tsebe, di matlafetse ebile dina le bophelo bo lokileng. Hape-hape o dule di hlokometse, o di fepa ka tsela e nepahetseng, ebile o di fa mmoho le metsi.

Bana ha ba ya tlameha hore ba tle ba iswe dipolasing ho lo sebetsa le batswadi ha ele hore ba ka tlase ho dilemo. Mme ba tlametse hore dipolasing tseo ba sebetsang ho tsona, ba etsetswe kantoro moo ba ka dulang teng, ba idlalla ha batswadi ba bona ba ntse ba sebetsa.

Batho ba ka fumana meroho le ditholwana tse kang hona mekopu, dipinatjhe, ditapole, dinawa mmoho le dihwete.

Bohato boo ke tlo bo etsa ke hore ke tle ke fumane hantle yona tsebisiso kapa bona bo batsi ba hore na rooibos ena e jaluwa jwang? Ele hore e jaduwa hodima mobu o feng? Ke tle ke kgone hore ke fumane sebaka sona se nepahetseng sa mobu o tla tshwanela ke hore ke jale rooibos ya ka hore e tle e tsebe ho hola. Le hore toro ya ka e phethahale.

Bane ba lwanela sebaka sa moo ba ka jalang teng ka lebaka la hore ba bone hore na ke se senyenyane mme ha hona hore ba ka jala tse ding tsa dintho tsa bona moo. Mme e mong le e mong a tla tsebe hore a be le lehlakoreng la hae kapa sebaka seo a jalang ho sona. Jwale ba bona hore kannete taba eo e qetelletse e ba lwantshitse mme yaba ba tlohella hona ho lema.

Ekaba ntho e ntle haholo ha ka hirisa sebaka se seng sona sa polasi. Empa ka lehlakoreng le leng mara, o tlametse hore o fumane hore na o ka jala tse ding tsa dintho hape hore polasi ya hao e tle e tsebe ho hola, o tlo tsebe le hona hore o etse le tjhelete.

A ka kgona hore a di lekanye ka hore e nngwe le e nngwe e tle ebe le mafura a yona hore a tla tsebe hore a di ise hona dimmarakeng.

Ee, ke amohela hore dihwai di tle hona jwale di nehelane ka dipeo tsa mofuta hore ho tle ho tsebe hore di ate ka lebaka la hore, ke ho hodisana mmoho tlase ho dikgwebo. Hore re tle re tsebeng hore re etseng tjhelete ba bohle.

Budget ya rona e hlokehang ekaba jwalo e ka fihlang ka twenty-five thousand-e hore re tle re tsebe hore re etsetse difariki tsa rona polasi e kgolo, le hore re kgone le ho di rekela dijo.

Lebaka la hore ke tle ke kenye hona dijalo tsa ka insurance-eng ke hore, ha hona le ka ba hwaba ra kopana le yona komello e kgolo-kgolo, ya ba dijalo tsaka di ya shwa kapa hona ha di hole hantle. Nka kgona hore ke nne ke fumane tjhelete hore ke tsebe ho di lokisetsa sebaka sona seo di ka holang hantle ho tsona.